Ndingathi mna xa ndicebisa umalumekazi ndithi, malumekazi, khumbula kaloku ukuba umntu unobomi obunye. Ngoku ukuba uye awafuna ukuya ekliniki kube usiva abahlobo bakho besithi sukuya esibhedlele uyodibana noomgongikazi, bona bazokwazi ukubona ukuba umhlaza umaxa undawoni bangawunyanga ngantoni, itsho ukuthi ke ngoku wena udlala ngempilo yakho. So, mna ndingamcebisa ukuba ahambe ayodibana noomongikazi ukwenzela kuzobonwa ukuba ingayintoni enomnceda umhlaza uphele okanye mhlawumbi kufuneka kutheni ukuze umhlaza ume kule ndawo ukuyo ungandi.

Ndingathi sibize umalume simhlalise phantsi simbonise ukuba irongo le nto ayenzayo mhleze unkosikazi wakhe ahambe ombamba abanjwe avalelwe angakwazi ukubona ifemeli nokusapota ifemeli yakhe. Futhi simxelele ukuba hleze ngenye imini athi uyambetha unkosikazi wakhe kanti uyamonzakalisa abhubhe. So, singahlala naye phantsi simbonise uba le nto ayenzayo irongo simcebise uba makayiyeke ayilunganga.

Ucwangciso ntsapho ndicinga ukuba, ewe, lifanelekile ngakumbi kwaba bantwana besikolo bobelana ngesondo ukuze bangakwazi ukumitha. Ndicinga ukuba ke mna lolona hlobo lubalulekile lokuba bangakwazi ukumitha.

Ndingamvela usizi kuba kaloku ukuze umntu afumane uncedo lwempilo kumele adibane nogqirha wasentshona. So, ndingaye ndimxelele ukuba hayi, ayikho into erongo xa ulithembile igqirha lakho, kodwa ke umntu namntu wonke kumelezekile adibane nogqirha wasentshona ngoba ezinye izinto zidinga oogqirha basentshona.

Ndicinga ukuba mna andinokwazi ukuba yipharamediki kuba kaloku eyam intliziyo ibuthakathaka kakhulu, ngoba iipharamediki zidibana nabantu abaye bafumana ii-accident, babone izinto ezimanyukunyezi endinganakwazi mna ukumelana nokuzijonga.

Ngokolwam uluvo ndicinga ukuba nabo baqeqeshiwe kuba kaloku bayile ukuyokufunda ukuze babe ngoogqirha. Ngokolwam uluvo ndibona ukuba, ewe, nabo bafundile njengoogqirha bakwizibhedlele zabucala.

Ndicinga ukuba kwenziwa yile nto yoba kaloku kukho esaa sithetho sithi indoda ayikhali. Ngoku abantu abangamadoda baye bacinge ukuba xa bethetha bechaza ngendlela abaphatheke ngayo kakubi baza kujongwa njengabantu aba-weak. Kanti ke ayikho rayithi loo nto, wonke umntu unelungelo lokuza ngaphambili xa ehlukunyezwa.

Ndingaziva ndidandathekile ndibuhlungu kuba kaloku ukuze umntwana wam aphile udinga ona amayeza. Ngoku xa ndingakwazi ukuwafumana kwenye indawo nalapha ekliniki ndingazokwazi ukuwafumana okanye esibhedlele, intliziyo yam ingabuhlungu kakhulu. Ndingaye ndibuze ukuba andinokwazi ukuphinda ndibuye ndizowathatha na.

Ndingamcebisa ukuba ahambe aye ekliniki kuba kaloku akayazi unobangela woba makamane ebanale ntloko. So, xa eyile ke ngoku eklinikhi kulapho azofa khona unobangela wale ntloko nokuba angayinceda kanjani ukuze iphele.

Ndicinga ukuba inkqubo yesizwe yesondlo imele ukuqala ngoku kukwenza amagumbi azokuhlala ukutya kwabantwana besikolo kukhuselekile apho bazoqinisekisa ukuba leyo ndawo ihlala ukutya kwesikolo icocekile futhi ilungele ukuba ingahlala ukutya okuzotyiswa abantwana besikolo.

Ewe, ndicinga ukuba sifanelekile kuba kaloku abantwana abaselula abafunda isikolo bayathanda ukwabelana ngesondo ngaphandle kwesikhuseli. Ngoku baye bamithe besebancinci.

Ndicinga ukuba ukungabikho kwezixhobo zokusebenza ezikliniki noko urhulumente wenza kakubi kuba kaloku abantu xa beyokufuna uncedo ngempilo yabo ekliniki bamele ukufika zonke izixhobo zokusebenza zikhona futhi zisemgangathweni wokusebenza.

Ukuba yindlela erayithi leyo kuba incedisana neekliniki kuba kaloku abanye abantu bahlala kude kunezakhiwo zekliniki, ezinye iilali zinkulu, zineekliniki ezinye ezikude. Funeka abantu bahambe ixesha elide ukuze bafumane uncedo lwempilo.

Ndicinga ukuba urhulumente akhe iirobhothsi zokuphendula iifowuni ukwenzela ukwazi ukuphucula amaxesha okuphendula kweambyulensi.

Ndicinga ukuba anganikwa mali futhi kungabikho mntana ukuze angakwazi ukuthumela abantwana icuba ezivenkileni.

Ngokoluvo lwam mna ndicinga kuba kaloku kwizibhedlele zikarhulumente uyathanda ukungabikho nkathalo futhi nezixhobo zokusebenza zingabikho, kwezi zabucala zihlala zikhona kuba ke uyabhatala.

Hayi, bantwana bam, ayikho rayithi le nto niyenzayo. Kaloku sanukulibala ukuba abantu abalingani. Ngoku ke, ndiyacela niyiyeke le nto niyenzayo and khumbulani kaloku ukuba kubalulekile ukuba wonke umntana afunde ehluthi ukuze akwazi ukuva izifundo xa efundiswa ngumisi.

Into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngesifo sephepha i-TB yinto yokuba ngaba sisifo noko sona esinyangekayo. Ngoko ke, itsho ukuthi ukuba umntu ufunyenwe sesi sifo sephepha makahambe aye ekliniki ngoba noko sona siyanyangeka, umntu azofumana amayeza, amachiza okunyanga esi sifo. Umntu asele amayeza akhe anyangeke abe rayithi.

Ndingamkhumbuza kaloku, tamkhulu, khumbula ukuba le mali yesibonelelo uyinikelwe ngurhulumente ukuba ukwazi ukuziphilisa futhi ukwazi ukuzithengela.

Ndicinga ukuba kungokuba uzive uzibone ekhululekile ukuba angathetha nam futhi noko ucingile ukuba ndizawubanazo iingcebiso zokuba angayenza njani le nto ukuba axelele abazali bakhe.

Ndicinga ukuba uzibone ekhululekile ukuba angathetha nam okanye ndifikeleleka ukubana angandixelela ukuze ndikwazi ukumcebisa ukuba angamelana njani nanjani ngayo le nto ukuba ukuze akwazi uba namandla yoba axelele abazali.

Ewe, ndicinga ukuba benza indlela erayithi, benza kakuhle ngoba kaloku abantu kulapho baye bave khona ukuba kufuneka baziphathe njani futhi kufuneka betye ntoni na.

Ewe, ndicinga ukuba babafundisa indlela elungileyo kuba kaloku ukuze baphile kufuneka bebambelele kunyango lwe-HIV, bakwazi nendlela ekufuneka bezisebenzise ngawo amayeza laa bawafumanayo ekliniki.